Ngokukhula ngikhule emakhaya, ngibona obaba, omkhulu, ngisho ogogo, no-anti befuya iy'klabhu. Inkinga ababhekane nayo kakhulu ukutshontshwa kwey'kabhu ngoba akukho lula ukuvimba umuntu wasendaweni noma ukuhlezi ubhekile ugadile ukuthi abantu benzani ebusuku. Ukuntshontshelwa kwey'kabhu ney'mbuzi ngisho iy'nkukhu yinto evamisile. Kepha umuntu fanele aqekelele ngokuba nezinja egcekeni ukuze imfuyo yakhe iphephe.

Kuvamisile esiZulwini ukuthi iy'nkomo ziqanjwe ngebala lalo. Njengenala, impofu, imnyama, kuhambisana nokhala bakhona. Kube khona lezi eziba nombala omnyama nomhlophe. Omunye othanda ukuba nsunda. Kuhambisana kanjalo ukuze wazi ukuthi hhayi le nkomo le ingena ngapha, le ingena ngapha. Kuba lula kanjalo-ke ukwazi iy'nhlobo ey'hlukene ngokwesiZulu.

Okungasiza abalimu ukuqinisekisa ukuphepha kokudla okusemathinini, ukubhekisisa usuku ukudla elizobola ngayo ngoba kuvamisile ukuthola ukuthi ukudla sekuzobola koda kusakhona esitolo. Bayidedele, abathengi bakuthenge, bagcina sebethola, ngesiLungu bayibiza i-food poisoning.

Inkomo uma isizozala. Iyasuka kwezinye iy'nkomo ithole indawo la ezokwazi ukunethezeka khona. Ibanga umsindo koda hhayi omkhulu, ithathe iy'nyawo zayo kube ngathi iyagumba ibanga umsindo kancane kancane kancane, igcine isidedele ngezansi ingcoli. Lapho isiphuma nayo isisondeza ingcoli yayo inkomo eduzane.

Isimo sezulu kulezi nsuku zanamhlanje sinzima kakhulu, kepha kuba ngcono ukutshala uma usufake umphembe. Ukube uwena okwazi ukuhlaziya amanzi angenayo nokudla iy'tshalo zakho ezikwazi ukukudla, ngoba izimvula nelanga zingagcina seziyiqeda nya imfuyo yakho.

Ngesikhathi esiningi ukudla okuhlalayo emashalofini ey'tolo kungathengwa kugcina sekubola. Igcina loko kudla sekufakwa emgqomeni kumoshakale imali. Ukudla okubandayo noma okusemathinini kuzosiza ukuthi kuhlale isikhathi eside emashalofini. Abantu bakwazi usithenga ngisho noma isitolo sesiphelile isipesheli sakhona. Koda bakwazi ukusithenga noma inini.

Emakhaya ziningi izinto ey'fana nokungabi khona kwey'tolo ey'phuthumayo eduzane ezizodinga ukuthi zisize imfuyo yakho, zisize iy'tshali zakho. Ngoba kukude, nezinto ey'fana nogesi namanzi ahlanzekile abuye abe nzima kakhulu ukuwathola. Isikhathi esiningi ubone ukuthi la manzi lawa owatholayo awahambiselani ney'ngcoli ey'ncane.

Yebo ngingangena ngoba akuvamisile ukuthola usizo kalula kuhulumeni, kepha uma kuvela ithuba ngingalisebenzisa impela. Ngoba uma usaqala umkhakha onje kuba ngcono ukuthola usizo kwabantu vele vela abayaziyo abane ekspiliyoni kuyo. Kepha nawe ungeke wenze amaphutha amaningi.

Inkinga engaba khona ukungabi khona kwabantu abane-ekspiliyoni abazokwazi ukusiza abantu abasaqala, kepha lokho kungaluwisa lolu hlelo. Ngoba kudingakala bantu abasebenalo i-ekspiliyoni bakwazi ukusiza laba abangenayo babambisane babaqeqeshe.

Isipho sewuli akusona isipho esincane ngoba kuthatha isikhathi ukwakhiwa kwejezi noma isigqoko sewuli. Ngoba usuke esebenzise izandla zakhe, wathatha isikhathi sakhe. Kepha isipho esibaluleke kakhulu and inhliziyo yayijabulisa ukuthi lo muntu uthathe isikhathi sakhe ecabanga mina, wakwazi ukungakhela isigqoko nejezi esihle kangaka.

Thina sikholelwa ekutheni akupheli usuku ingadi ingathintiwe. Isitshalo nesitshalo usuku nosuku kumele lithintwe ukuze lizokhula. Ngisho noma ngabe ungawafakanga amanzi noma ungayifakanga ukudla kwayo isitshalo, kodwa mufake isandla wabhekisisa ukuthi konke kusahamba kahle, ngoba ney'lwane ey'ncane ziyahlupha.

Sikholelwa ekutheni ingadi ebhekwa njalo ngosuku. Ngoba kumele ubhekisise ukuthi azikho yini iy'lwanyana ezincane, hlampe esey'sondelene ney'tshalo zakho. Noma ngabe awuyifake amanzi, noma ngabe awukufaki ukudla kwey'tshalo kodwa uphose amehlo ukuze ubheke ukuthi konke kusahamba kahle. Lokho sisakwenza, siyashintshisana siyakhumbuzana ukuze senze isiqiniseko ukuthi usuku alupheleli amehlo singawaphosile engadini.

Amagilebhisi avamisile ukuba ney'nyoka ney'lwane ezinobungozi, kepha ama-gloves namabhuzu kumele impela bawafakisise. Baqinisekise ukuthi bafaka isifutho sokususa zonke lezoy'lwane ezingezinhle.

Cha, akusinciphisi ngoba ukulima kudingakala umuntu izandla zakhe, umzimba wonke, nengqondo ejulile, ukuze kukwazi ukulima kahle njengakudala. Njengokhokho bethu ababenza basifundisa basidlulisela iy'ndlela zokulima.

Okhokho nomkhulu bethu abahola impesheni abakwazi njalo ukuhamba beye edolobheni beyothenga okuya sethunjini, njengo-anyanyisi njengamazambane. So, kuzonciphisa impela usizi lwabo, ukuthi bangalibele beya edolobheni beze ngapha engadingi esinikezwe uhulumeni. Bacaphune khona, nakhona futhi bazobe bekwazi ukubeka imali le abayitholayo kuhulumeni yempesheni, bakwazi ukwenza ezinye iy'dingo zabo.